Phakathi kweteksi kunye nebhasi ekhuselekileyo yibhasi kuba ibhasi iseyiviswa okanye ixilongwa ngamaxesha onke kwaye xa iseluhambeni olude kukho iindawo ngeendawo apho kunyanzelekileyo ukuba ihambe isima khona kunye nabantu bayo. Ukanti iiteksi zona abaqhubi beeteksi bayakwazi ukuhamba bengenankathalo ngabantu abakhweleyo.

Phakathi kwebhasi enedekha enye nedekha ezimbini eyona ekhuselekileyo yenekha ezimbini kuba wonke umntu okhwele ibhasi unalo ilungelo lokufumana inkxaso ebhasini kunedekha enye, kanti xa inedekha enye abanye banokungalifumani uxhaso.

Kule meko ndingacela ukwenzelwa ikhadi elitsha ebhasini ukuba uncedo alufumaneki ndithathe itekisi ezandisa emsebenzini.

Kule meko ndingathetha nomqhubi webhasi ukuba uncedo alufumaneki ndicele komnye wabakhweli abalapha ebhasini ukuthi andinikeze imali leyo mna ndimenzele i-transfer kwikhadi lebhanka yakhe.

Ummelwane ndinokumcebisa ukuba enze ikhadi lasebhasini azokhwela ngalo inyanga yonke.

Ngeke ndive kamnandi kuba ixesha lokuya emsebenzini ngeke ndilenze ngaloo mini ndizofika emsebenzini ngexesha ekungelilo ndizawuba leyithi emsebenzini ibuhlungu kakhulu into yokufika leyithi emsebenzini kubaphathi bakho.

Kule meko yokubonakala ukuba ibhasi ayizulenza ixesha ndingazama iindlela zokukhawulelana nayo ngokuthi ndisebenzise iteksi ukwenzela ndikwazi ukufika eli emsebenzini ndingabi leyithi.

Kule meko ndingacela kumqhubi webhasi ukuba andingenise nokuba ndime ngeenyawo ebhasini kuba ndileqe ixesha lomsebenzi.

Into endinokuyenza kule meko ndingacela kumqhubi webhasi andehlise kuloo ndawo endiye ndaqaphela kuyo ukuba ibhasi ayiyi kule ndawo endiya kuyo, ndithathe itekisi ezondikhawulela iyondifikisa kule ndawo endiya kuyo yempangelo.

Kubuhlungu ukufumanisa okokuba ibhasi okanye isithuthi osikhweleyo asiyi kwindawo oya kuyo, ndingaziva kabuhlungu kakhulu ngale meko, kabuhlungu kakhulu kuba ukuya emsebenzini ziiyure ezibaliweyo ngoko kungathetha ukuthi emsebenzini ndizoba leyithi ndingayifumana ne-warning ngenxa yokuba leyithi.

Kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha lokufika kuba ihloniphe abakhweli bayo kuba abanye babo baya emsebenzini bangakwazi ukuthi babe leyithi emsebenzini yabo bafike kwangexesha.

Kubalulekile ukuba ibhasi ilibambe ixesha ephuma ngalo kuba ixesha ephuma ngalo lichaza ixesha ezawufika ngalo kuloo ndawo eya kuyo.

Abakhweli bebhasi bayachaphazeleka xa kusenyuka amaxabiso okukhwela ibhasi kuba kwenyuka inkcithomali kubo.

Iingenelelo zokuba iibhasi zingawutshintshatshintshi umzila zinceda ekutheni iibhasi zingabi nako ukulibazisa abakhweli bazo, zinceda ekutheni iibhasi zibe nokhuseleko zinceda ekutheni ibhasi zikwazi ukujika kwamsinya zibuyele kwiindawo zazo.

Kuqala iibhasi zinamaxesha azo anqunyiweyo wokusuka kunye nokufikisa abakhweli. Ngexesha iibhasi zimile zingabathuthi abakhweli ngenxa yoqhankqalazo sasisokola kakhulu singabakhweli kuba iiteksi zinamaxesha okungalibambi ixesha zinamaxesha okungafumaneki.

Izinto ezibachaphazelayo abagibeli bebhasi xa ibhasi zingafumaneki ngenxa yoqhankqalazo okokuqala bafumana ukufumana bafumana i-costs.

Eli cebo lomntakwethu alilunganga kwaphela kuba kuyafana nokuba uqhuba ibhayisekile nokuba uqhuba isithuthuthu. Xa kukho itrafikhi iimoto zisima nawe uyama awuhambi, xa iirobhothi zivalile kuvalwa sonke isithuthi.